Ukuba nomshwalense wemoto kungaba yi-advantage enkulu, noma kungaba usizo olukhulu kakhulu ekuthenini imoto yakho uma kuthiwa iba sengozini yemoto. Ukuze ivikeleke, noma ibe-insured uma kuthiwa, mhlampe udinga ama-spare parts, umshwalense uzokhokhela zonke lezo yidingo lezo, ngaphandle ekutheni uze ukhiphe enye imali, ngoba uhlezi ukhokha imali inyanga nenyanga.

Oh, ngidume, ngithuke kakhulu ukuthi le-akhawunti isinemali engaka. Sengiyokwazi ngisho ukuthenga izinto eyibalulekile, eyingakalayo endlini. Nanokuthi-ke, yangisiza le-akhawunti mhla ngeyivula ngoba ngathola ukuthi ine-interest ephezulu esikhathini esincane, kulesi sikhathi esincane lesikhathi esincane eselokhu ngayivula. So, kuyangithusa kakhulu futhi kuyangijabulisa lokhu ukuthi sengikwazile ukonga imali engaka.

Umehluko phakathi kwe-overdraft, ukuthi usuke ukwazi ukuthenga, noma usuke une-limit abasuke bekunike yona ekuthenini ukwazi ukuthenga izinto, but up to a limit, noma up to a certain amount, up to a certain amount okwazi ukuthi uspende kuyona leyo. Leyo amount usuyoyikhokha-ke kancane kancane kancane, back to i-facilty le osuke uyithathe kuyona. Uma uma omunye umehluko wesibili phakathi kwesikweletu esivamile, noma i-loan yikuthi bakunika i-fixed amount ye of imali, imali asithi mhlampe engango-hundred thousand which is i-loan le okumele uyikhokhe kancane kancane, esuke ine-interest ngaphezulu.

Eyi, yabona la bantu laba, lo mhlayizi we-forex, lona ohlezi ehlinzeka iyibekezelo ezinganembile. La bantu laba yibo laba abasiqedayo emphakathini, ngoba bathatha iyimali zabantu zokugcina bayisebenzise bona. Bekutshele ukuthi kuya phezulu noma kuyezansi, mayelana ekuthenini uyathenga noma uyadayisa i-forex. Leyonto leyo iyacika futhi iyacasula ngoba manje uthathe imali yakho yokugcina usebenzisa uthembe ekuthenini khona ozokuthola wena ekugcineni, ujike ungatholi lutho noma kudleke imali yakho nje.

Hhayi, i-overdraft kungaba yicebo eliphusile ngoba manje usuke ukaleliwe imali osuke, osuke uzoyisebenzisa for unyaka noma leso sikhashana osuke ukhona e-London. Kule overdraft, usuyikhokha-ke, usuyikhokha-ke ke kancane kancane, mhla wakwazi ukuyikhokha.

Ukuthola ukuthi umqashi wakho uyayikhokhela yini i-UIF, sekwaba nendlela elula, ngoba uyakwazi uku-loga in to kwa-labour, noma iwebhusayithi yakwa u-UIF, ufike u-check-e ukuthi i-UIF yakho, i-active yini, noma iyakhokhelwa, nanokuthi uphinde ukwazi uku-check-a ukuthi sekunemali engakanani ka-UIF ekulindele mhla wayikleyima.

Okay, mayelana ne-medical aid, noma izinketho zosizo zokwelapha, noma ukhetho lami lokusiza for ukwelapha, ukuthi imalini engizobe ngiyikhokha per month. Nanokuthi mhla kwenzeka ukuthi ngayeka umsebenzi kuyowenzakalani kwi-medical aid yami engangiyikhokha yonke iminyaka. Nanokuthi-ke, abantu abangaka abantu abangaki abathola usizo, noma abantu abangaki engikwaziyo ukubakhokhela through ile-medical aid yami, mhla beba, mhlampe engozini yemoto, noma mhla begula, abayodinga usizo, noma abayodinga ukuthi bakhokhelwe through i-medical aid lena mina engiyikhokhela, engiyikhokhelayo.

Umbuzo wokuqala engingawubuza mayelana noku aplayela i-loan yokukhokhela umuzi, ukuthi kungaba imali engakanani ekufanele ikhokhwe per month, noma imali engakanani ekufanele ikhokhwe ngenyanga ukuze egcine isikhokhelwe yaqedwa, nanokuthi isikhathi esingakanani kulimali, noma iyinyanga eyingakanani engizobe ngiyikhokha, ingizobe ngikhokhela yona le loan le, ne-interest futhi kubalulekile ukuyazi, noma inzalelo yemali le okusuke ukuyikhokha, kubalulekile ukuyazi.

Mina okukuqala, ngingajabula nje ukuthi ibhenki overdraft, kodwa into engikhalisa kakhulu ukuthi kule-overdraft le kuba nenzalelo ebakhona. Uma uma sekumele uyikhokhe iba, mhlampe ngaphezulu noma uba uhafu noma ingxenye puls nale mali le okufanele uyikhokhe, ibaningi kakhulu. So, ngingangaba ekuthenini ngibhalise i-overdraft ngoba, ayi usuke ukhokha i-interest, noma usukukhokha imali esingaphezulu. Kodwa, uma kuphoqa ukuthi uyithathe le overdraft le, awukho ongakwenza.